Taba ya ho isa maqheku kapa batswadi lehaeng la maqheku nna ke bona e le taba e lokileng. Hoba ka nako e nngwe o ka fumana ha o kgone ho hlokomela motswadi wa hao ka hoba o tshwerwe ke mosebetsi. Wa sebetsa ha o tlo kgona ho ba le nako ya ho hlokomela motswadi wa hao. Ka hona, o ka mo isa lehaeng.

Ke bona ba tlang le meriana e seng melaong kapo dipheko.

Ha ke bona ba tlang le meriana e seng molaong. Hobane ka nako e nngwe ba bang ba kena ntle le molao. Ba ka, ho ka etsahala hore ha ba kena ntle le molao naheng ya Afrika Borwa. Ba ka kena le dintho tse sa lokang tse sa lokelang. Ebe le meriana eo e kenyeleditswe nthong tseno tse sa tse seng molaong.

Campaign-i ya November e reretswe hore ho ketekwe matsatsi a leshome le metso e tsheletseng a gender based violence. Ke moo ho shebanwang le basadi kapo bana ba hlekefetswang.

Nka mo eletsa hore a ye ngakeng ya poraefete kapa sepetleleng sa poraefete. Mme teng a lefelle ditshebeletso, a ka fumana thuso.

Ke nahana eo ke nnete hobaneng ba ba le kgatello ya maikutlo. Taba eo e ba kgathatsa haholo ya hore dintho tsohle kapa ditlhoko tsohle tsa lelapa di lokela ho ba mahetleng a bona. Ebile ke nahana hore ho molemo hore le bomme ba kenye letsoho, ba thuse bontate.

Dumelang ke nna mooki yeo o neng o mo oka sepetlele. Ke leboha haholo ka kalafo eo o ileng wa mpha yona le ka moo o neng o ntshwere ka teng. Ke leboha haholo hoba ebile ke ikutlwa ke fodile. Ke ikutlwa ke le hantle, ke phetse hantle. Ke a o leboha ka ho nthusa. Ha ne ke ne ke le sepetlele, ke leboha ho menahane.

Ke bitsitse kopano mabapi le tlhokeho ya metsi le motlakase. Ke nahana hore taba ena e kotsi haholo hoba ha re fuwe metsi. Mme batho ba seng ba tsofetse e leng maqheku. Ho boima ho bona hore ba ka tsamaya hohle, ba batla metsi. Ha ba se na motlakase le teng ho boima, hore ba ka etsa dintho tse ho hlokahalang hore ba di etse jwalo ka ho pheha le tse ding tse ngata tse etswang ka motlakase.

E ka ba ho tshoha hoba bohloko bona ke bo batho ba bo tshohang haholo. Ebile mo re phelang teng ke bohloko boo e leng hore bo nyatsuwa haholo. Mme batho qetellong ba ka ba le tshabo ya ho tsamaya, ba fumane pheko tsa bona ba lo di amohela. Ho ya ka moo ho buuwang le ka moo batho ba nang le bohloko bona ba shebuwang ka teng.

Ho ka fumanwa batho mmuso wa fa batho mosebetsi hore ba tsamaye ba ye dibakeng tsa mahaha. Dibakeng tseno tse hole tseo ho sa fihlellwang ho tsona. Ba lo ruta bana ka dithibela pelehi ba lo ba jwetsa ka tsona, ba ba rute ba tsebe ka tsona.

Ke nahana di fokotsa matla a masole a mmele, jwala le ho tsuba. Mme ha ba ka tlohella ho tsuba le ho nwa jwala seo se ka etsa hore masole a mmele a matlafale a kgone. Ba kgone ho dula ba phetse hantle.

Moo ke dulang sebakeng seo ke dulang ho sona. Mahae a maqheku ha ayo ha hona moo re ka isang maqheku hore a lo dula teng. Empa a teng mahae dibakeng tse mabapi le rona. Mme dibaka tseno o lokela ho tsamaya hour-a kaofela ka koloi hore o fihle dibakeng tseno.

Boholo ba bona e se le batho ba senang kutlwisiso. Mme o lokela hore o be le mamello ha o sebetsana le bona. Ebile ba bang ba bona ba na le mafu a kelello. Mme ba etsa dintho tseo tse hlokang mamello ba ha ha ba phela hantle kelellong. Ba etsa dintho tse seng tse sa lokang. Ka nako e nngwe ba be ba o shape, ba o lematse.

Tjhe, ha ke so e sebedise tsela eo, empa ke ka rata ho e sebedisa. Hore ke fumane meriana ke lokela ho tsamaya ke ye shop-ong ya meriana. Ke lo reka kapo ke ye clinic-ing ke lo fumana meriana e tlang phekola bothateng boo ke nang le bona. Taba ya ho tlisetswa meriana ke nka e thabela haholo hoba matsatsing ana, jwalo ka ha re tlisetsa dijo re order-a dijo, re di tlisetswa, nka thaba haholo ha re ka order-a meriana le yona ra e tlisetswa.

Ke nahana hore re tla reka koloi kapo sethuthuthu. Batho ba tla dumellwa ho founela lebenkele. Mme ba bue hore na ba hloka meriana e feng e be ba ra tsamaya re ba isetsa meriana malapeng a bona.

Se etswang ke ho reka mabenkeleng a na le ditheko tse tlase haholo. Hobaneng mabenkele a mang a na le ditheko tse hodimo haholo. Mme ho rekuwe dintho ka bongata, hoba ka nako e nngwe ho reka dintho ka bonngwe ka bonngwe, ho qetella ho sentse tjhelete. Ke sona seo ke ka kgothalletsang batho hore ba se etse.